Ee, nna ga ke ka ke ka ntsha merogo mengwe e e sa itsegeng thata ka gonne ke a itse gore merogo e farologane, e molemo mo mmeleng wa me. Jaanong, nka eletsa le ba botlhe ba e leng gore le bona ga ba je merogo, ba e leke le bona e e farologaneng gore e tle e age mebele ya bone.

Go jwalwa gwa diapole go monate e le tota bogolo-bogolo fa o bona di go tsalela bana, mme go tlhoka o nne le pelotelele ka fa go tsaya nako gore o di bone.

Merogo e e jaaka ditamati, go tsewa ditamati tse di bosula mme gwa tsewa peo ya tsona ya tsenngwa mo mmung, mme fa morago ga dikgwedi di le mmalwa, ebe di itsala. Morago ga nako e sekae, tsa nna khibidu mme tsa rojwa.

Rooibos e jwalwa ka go tsaya peo mme ba e tsenya mo mmung, e tla re ka morago ga nakonyana ya nna setlharenyana mme ba emela setlhare seo se gole se nne setona. Fa ba fetsa ba tseye matlhare a teng ba a omisa mme fa a se na go oma, ba a tsaya ba a dira yona teye e re tla nwang ba dikopi.

Teye e e ka thusa mo go iseng tlase ga kgatelelo ya madi, e ka dira jaaka brochodilator go phekola mathata a khemo mme e thuse mo go ageng ga HDL.

Dikgwetlho tsa balemirui ba rooibos ke gore ga go batho ba le bantsi ba e rekang, gape e a tura. Ba ka rarabolola mathata ana ka go ikitsise go lefatshe dikhutlonne mme ba fokotsa le tšhelete ya go e reka.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno ke gore go na le sengwe se maesimane ba se bitsang gore ke climate change mme selo se se tlhola gore 'pula di se tlhole di na ka mokgwa o di ne di na bogologolo tala, jaanong ba tlhoka metsi a go nosetsa dijwalo tsa bona.

Dingwe tsa ditsela tse dišwa tse maungo a dirisiwang ka tsone ke gore ba tseye maungo ba a tsenye mo ditlolong gore di re thuse ka lona letlalo la rona. Tse dingwe di a tsewa di dirwa mo dilong tse di tshwanang le bo di-yoghurt, di-smoothie, gore re kgone go dula re itekanetse.

Dingwe tsa maungo a a jwalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke maungo a a tshwanang le bodinamune ka gonne re nwa di-juice tsa teng letsatsi lengwe le lengwe, ebile maungo ana a na le botlhokwa thata mo mmeleng wa rona ka go re nonofatsa.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke merogo e e tshwanang le bo-spinach-e ka gonne e na le botlhokwa mo mmeleng wa rona go nonofatsa mmele wa rona.

Dithoro le mabele di na le seabe se se tona mo temothuong ya segompieno ka gore batho ba le bantsi ba ja tsona ebile ke dijo tsa rona tsa matsatsi le matsatsi, mme le batho ba ba kobodikhutshwane ba kgona go ja dijo tseo ebile ga di ture.

Fa gotwe wine farming, go tewa e nngwe ya ditemothuo tse go tsewang diterebe mme ga dirwa yona selo se se bitswang gore ke yone wine-e. Wine-e ena ke seno se e leng gore se tsebagala lefatshe le lotlhe.

Gore re itirele ditshingwana mo tuin-ing tsa rona mo lelapeng, re tlhoka dilo di le mmalwa jaaka dipeo, mmu o o nonofetseng, metsi a go nosetsa, selekanyo sa bophelo se se itekanetseng le tlhokomelo.

Go lemiwa ga rooibos go thusa ka tlhokomelo ya mmu le metsi ga go diriswe a le mantsi, ebile balemi ba yona ga ba berekise le dibolaya-kokoana, seo se sireletsa ditshedi le tikologo.

Dithoro tse nna ke di itseng ke bokorong, bo-Oats-u, ke tsona tse e leng gore di botlhokwa thata ebile di nonofatsa le ona mmele wa rona.

Pele o ka jwala rooibos, o tshwanetse o itse gore lefelo leo le na le mmu o omileng wa santa, letsatsi le le ntsi le tlelaemete e e omileng, ebile ga go tlhokege metsi a le mantsi ka gonne medi ya teng e kgona go ikela fa fatshe.

Rooibos e ka thusa mo go iseng tlase ga kgatelelo ya madi, e ka dira jaaka brochodilator go phekola mathata a khemo mme e thuse mo go ageng ga HDL.

Rooibos e teng jaaka teye, metswako le dinolwa tse di monkgo tse di tswakanyegang mo metsing a a mogote kgotsa a a tsididi ka ditiriso tse di atologileng di tshwana le ditiriso mo teyeng, tse di gatseditsweng, ditiriso jaaka setsenyatatso le mo ditlolong.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

Nna nka fitlha mabenkeleng ka reka morogo o re o itseng ba re ke spinach, ditamati, ditapole digwete, ka gonne tsotlhe tse, di na le molemo o o montsi wa go nonofatsa mmele wa me ebile le go nna le beke e e monate, ke itekanetse.

Kgolo ya thekenoloji e tokafatsa matshelo a balemi le babereki ba bona ebile e nolofatsa dipata tsa bona tsa kgwebo ya maungo.

Ka gonne mofuta mongwe le mongwe wa maungo o tlhoka mafelo a a farologaneng, o ka jwala seo o batlang go se jwala mo polasing eo se sa dumele go gola sentle.

Maungo a thusa go boloka botsogo, maungo a na le mafulo le mefuta-futa a maikutlo go boloka monna a nonofile, ebile mala a gago a nna a le phepa. A tsenngwa ka go dira matute, go dira di-smoothie le go boloka dijo.